Ho lema ho wa thusa hobaneng ke kgona hore ke fepe lelapa la ka, le ha e le ka ditshenyehelo tse tlase. Mme le dihlahiswa tse teng ke kgona hore ke tle ke di rekise, ke di rekise tse leng mmarakeng. Mme hape ke tseba le hore ke sebedise manyolo a boleng.

Ha o batla hore o fumane tjhelete ya ho thusa ka temo, o tlameha hore o tlatse difomo mme o bo o na le lethathamo kapa lenane la hore na temo ena ya hao o tlo e ntshetsa pele ka mokgwa o jwang. Application form ya teng o e tlatsa mahala. Mme ha o qetile o fane le ka lethathamo lenono la hore na tjhelete ya hao o tlo e sebedisa ka mokgwa o jwang kapa kgwebo ya hao o tlo e ntshetsa pele jwang? O tlameha hore hape o be o na le account ya banka, mo re tla tseba hore haebaneng o tlo tla o tshellwa ditjhelete tse o di hlokang bakeng sa ho ntshetsa pele kgwebo ya hao ya temo. Ke tsona dintho tse hlokahalang ha o batla hore o thuswe ka ho fuwa ditjhelete tsena tse re reng ke tsa grant-e bakeng sa temo.

Sehwai se tshwanetse ho dula se lekola bophelo ba mobu wa sona bonyane kamora dilemo tse tharo ho isa ho tse hlano.

Jwalo ka ke ka ha ke le titjhere ya lona, ke tlo tla ke ngolla ba lefapha la temo ba tle ba tle ba re tlisetse ditsebi tse sebetsanang le taba tsa temo, ho tla tla ho re hlalosetsa ho ya pele ka hore na temo ke eng. Ke tla kopa hore ba tle ba tlise bo rapolasi bonyane ba bararo hore ba tle ba tlo tla ba re fa boeletsi ka taba tsa temo.

Ha tshimo e nka nako e telele e sa lengwe, hona ho ama boleng ba dipeo, bo a theoha. Le boleng ba mobu bo a theoha. Tshimo eo e ba le lehola le lengata. Mme tshimu enwe e ka nna ya iphumana ena le dikgohola ha pula di.

Ke fumane konteraka ho tswa ho ba lekala la temo. Ke thabile hona hona hoo mme ebile ba itse ba tla nthusa le ka ditjhelete. Tsela ena ke e tsamaile ka hore ebe ke ile ka fana ka application-e, ka kenya application-e jwalo ka ha ho no ntso phatlalatswa diyalemoyeng hore bohle ba batlang ho kena temong ba tle ba ye lefapheng la temo ba ye ba lo apply-a. Mme e itse ha ke qeta ho fana ka di-application-e, ke be ke fihla ke etsa lenane kapa lethathamo la hore na kgwebo ya ka ke tlo e ntshetsa pele jwang. E itse kamora monono ke be ke fihla ke fana ka difomo tsa ka ebile ke bontsha le hore na thepa le dipeo jwalo jwalo, na ke rerile hore ke tle ke etse jwang ka tsona tshimong ya ka. Hona jwale tjena ba e mphile konteraka ke thabile hona hona hoo.

Ho molemo haholo ho rekisa thepa ya balemi ka ha e tlisetsa balemi tjhelete eo e kgonang hore e phedise malapa a bona, mme e atlehise le kgwebo enono ya teng.

Haebe ho na le sekgeo sa basebetsi polasing, ha hona bothata ho hira batho ba tswang ka ntle ha feela ba tshwere dipampiri tse molaong.

Sehwai se lokela ho ithuta ka ditlamorao tsa phetoho ya maemo a lehodimo, le hore na a ka itshireletsa jwang hore a se senyehelwe ke dijalo le tjhelete.

Diphoofolo di tlameha ho dula di ja dijo tsa boleng bo botle. Di tlameha ho dula di fumana meriana ya tsona ka nako tsohle. Mme ho bohlokwa hore sehwai se ithute ka ditlamorao tsa phetoho ya maemo a lehodimo diphoofolong, le hore na sehwai se ka itshireletsa jwang hore diphoofolo e be tsa boleng bo botle.

Ho bohlokwa hore re le setjhaba, re hlomphe dihwai le masimo a bona, re se ke ra etsa tlolo ya molao.

Dijo tseo le di jang bodulong mona di tswa serapeng sa ka. Serapa sena ke sona se fanang ka dijo tse ngata tsa boleng bo hodimo. Hoo ke sa hlokeng ho reka mabenkeleng.

Molemong wa ho ba le dijalo tsa boleng bo botle, dihwai di kenya tshebetso ya temo ya setso hobane jwale ho se hona le phetoho ya maemo a lehodimo. Hona ho tla thusa hore kotulo e tle e be e ntle.